Ditekising tsa rona monana, kgo na le mokgwa ona o keneng wa hore bo ramatekesi ba ema ditseleng hohle mona ba emela ho emisa makoloi jwalo ka mapolesa a tsela. Ba shebe hore na ho na le batho bao o ba palamisitseng ka hara koloi ya hao. Ebe ba ba theole, ba ba kgutlisetsa ditekesing ha ba fihla ditekesing di tseo tsa bona, ba fumane hore ka mohlomong ba theotse batho ba le bane feela. And empa jwale tekesi e ke ke ya tsamaya isa batho ba le bane. Ebe jwale batho ba tla lwana le bo ramatekesi ke ntho tse bohloko tse etsahalang ditekesing le ho se hlomphe batho.

Dumela ntate, kannete ha ke tlo kgona hore ke be ke palame ha ke ne ke o bitsa, ke hobane ke ne ke se ntse ke shebile nako ya mo nna ke tlamehang ho fihla teng ka yona. Jwale ha o tla le motho o mong e bileng wena o lokelang ho mo isa nqa e nngwe pele, ke tla fihla morao haholo nakong moo ke yang teng. Ke tla kopa hore le kamoso sena se skebe sa ipheta, ke tla boela ke kgutlela hore ke kope e ngwe hape. Wena o ka nna wa itsamaela ha ke na ho kgona ho tsamaya le wena mothating wa ha jwalo kannete.

Dumelang le kae? Ke nna Mpho ya buang, ke founa ke le monana Lenasia ke bona bo tsotsi ba senya diporo tsa terene. Ke ne ke kopa hore le phothome le tle monana ho tlo thibela seo ke bonang se etsahala. Hobane ha le ka tla kamora nako, le ka nna le fumana tshenyo e le e kgolo haholo. And ha ke na ho ba molelele le mona mohaleng, hobane ke hloka ho ipata ka lebaka la hobane ke hlokometse hore ba ntlhokometse. Mme ka hona ba ka nna ba tloha ba ba le merero e seng metle kgahlanong le nna kea leboha.

Mokgwa o teng wa hore motho a ka boloka tjhelete ya hae ka mafura ana a ntseng a nyoloha, a theoha. Ke hona hore mabenkele a sebetsanang le di garage tsa mafura, o nne o ye hore o nne sebedise di karete tsa ona ho fumana di points-e tseo ba fang tsona. Molemong wa hore ka nako e nngwe ha o se na letho, o tle o sebedise tsona ho kenya ona mafura ao. Hobane jwale ona kannete Kajeno a nyolohile hosane a theoha, ka letsatsi le leng a nyoloha ho se na letho.

Nna ha ke fihla moo ho engwang teng, moo re robang monakedi hanyane teng. Ke hle ke potlakele ntlwaneng ya boithuso hore ke lo ntsha metsi, e le hore leeto le letelele ha le ntse le ya pele, ke tle skebe ka tlo kgathatswa ke hore ke tshwerwe ke mosese kapa ke batla ho ithusa. Ke hle ke etse seo e le molemong wa horeng le ha ke ntse ke nwa metsi tsela ena kaofela e be le hore ha ke kgathatsehe ke ho hlotjhwa ke ho tshwara ke senya, ke hle ke theohele hore ke le hafola ka nako tsohle.

Boholo ba bakganni ba matekesi ke batho ba hirilweng ha se beng ba thepa, ke ka hona ba kgannang ka bohlaswa bo tshabeileng. Ha ba na taba le hore na koloi eo e ya kgumulwa kapa e thulana le tse ding ya senyeha, hobane ha e senyehile bona. Hang ha e qeta ho senyeha e senyehela monga thepa, ke yena a tla salang a e na le mathata ao se kang sa etsuwang ke hore ba lokela hore ba rupellwe e le ka thata. Le hore motho a tsebe hore ha o senya thepa ya motho e tlo lokiswa ko wena ntle ho tjeka .